Mna ndingathanda ukubukela izinto zokuzonwabisa kuYouTube kuba eli qonga linika iividiyo ezinenkcukacha. Uyakwazi ukukhetha into oyithandayo, ungaphendula ubuze okanye unxibelelane nabanye. Iyafumaneka nanini na naphi na, futhi kubakho umzekelo okubonisayo kwezi zinto ofuna uzikhetha ofuna uchitha kulo ixesha lakho.

Ezemidlalo zidlala indima ebaluleke kakhulu ekuloleni izimilo zabantwana, zifundisa intlonipho, zakha ukuzibamba nokuzilawula , zenza ukuba abafundi bafunde ukusebenza kunye nabanye, zikhuthaza ukuzimisela nokunyamezela, ziye zinciphise ukuziphatha okungafanelekanga, zakha nokuzithemba.

Ezemidlalo zifundisa ukusebenza ngamaqela ebafundini, ukulawula ixesha, ukuphucula ubuchule bokuphumelela, ukunyamezela nokuzimisela nokulawula iimvakalelo.

Ndingakhuthaza umntwana ukuba ahlangane nomntakwabo okanye umhlobo wakhe ekuzilolongeni okanye umzali adlale imidlalo yezemidlalo kunye nomntana wakhe. Umzali enze ukuhamba kube ngumsebenzi ovuyisayo, angasoloko umntana ehamba ngemoto. Afake iindawo ezonwabisayo ekuzilolongeni ukuze umntana abe nomdla.

Iingxaki endinojongana nazo kungabikho kwezixhobo ezifanelekileyo, ukungabikho kwezikhumbuzo okanye umphosa othile weqakamba, ukungabikho nabaphosa abaqeqeshiweyo okanye abafundisi amabazosifundisa ngeli, ngalo mdlalo weqakamba. Ndingathi zezona zingxaki okanye imicelimingeni endinojongana nazo.

Ndingazisa ingxoxo ecacileyo nabafundi ndizame ukuva izimvo zabo ngale mo sikuyo, ndicacise umphumo ophiwe ngexesha elilungileyo kwiifowuni ungachaphazela njani imiphumo yemifundo yabo yezifundo zabo kunye nomgangatho wokuphumelela kwizifundo. Ndiphucule imisebenzi yesikolo kunye noxolo phakathi, ndibeke imigaqo yokuphucula imisebenzi yesikolo, ndibeke imigaqo yokwazi ixesha lokusebenzisa iimfonomfono okanye iifowuni zabo nexesha lokuba makahoye imisebenzi yesikolo.

Ndingathi ndim loo mntu kuba ke ndingumntu ozithandela umculo endiye ndabona uba lingakho ithuba lokuba ndenze impilo ekubeni ndibe ngumxubimculo, uDJ. Kodwa ke kukho iingxaki ezithile endisahlangabenazana nazo ezifana nokuphumeza umculo obalaseleyo, ukufumana ikhasino okanye abantu abanothi ndibadlalele umculo. Isengamagingxigingxi endisahlangabezana nawo okweli thuba, kodwa ngethemba ndizawuphumela kuwo.

Mntanam, ndifuna uqaphele ukuba ukuziphatha kwakho kunye nomdla wakho kubalulekile, awukho umntwana ofana nawe kwaye iziphiwo zakho zibalulekile. Ukuba uthanda ibhola ekhatywayo yenze ngokuzimisela. Iimfuno zakho kwaye okubalulekileyo kuba ubuchule bakho buza kukunceda ekukhuleni kwindawo yakho. Hlala ukhumbula ke ukuba usenentlonipho, uthanda ukufunda kwaye unomsebenzi, akukho nto nye ngaphezu kokuba ngumntu onomdla.

Njengoko siyazi ke kwezemidlalo into exhaphake kakhulu kukusebenza ngamaqela ngoko ke kuye kuhlangane iintlanga neentlanga zisebenzisana ukuze ilizwe okanye isizwe siphumelele kwezemidlalo. Ngoko ke ndingathi bana ezemidlalo ziluzisa njalo umanyano ngoba kudibana iintlanga neentlanga.

Owona mdlalo wevidiyo endimthandayo ndingathi nguFIFA ngoba udlala ezemidlalo futhi ayingomdlalo okhatywayo qha kuphela kukho neminye imidlalo. Ndingathi loo nto indikhuthaza ekubeni nam ngexesha ndiye ndizibandakanye kwezemidlalo ukuze ndibe sempilweni futhi ndiyazi ezemidlalo zibalulekile emntwini nasesizweni siphela.